Endinokwenza kule imeko kukuba qho xa kuvalwe izikolo ndihambe ndiyofuna umsebenzi wethutyana. Loo nto leyo izawukwenza into yoba ngaba kube lula ukuncedisa abazali bam kuloo nto banayo.

Ndikhumbula mhla sasiyobona umakhulu wam owathi waye wasiphakela udodorhoyi kunye nenyama yangaphakathi yegusha. Sidlo eso ndingenawuze ndiphinde ndisilibale ebomini bam ngoba ndlela le sasimnandi ngayo sisemnadi nanamhlanje.

Endinawukwenza kukuba mandibize oomalume bakhe ndithethe nabo bathethe naye, azokwazi noko uziva ekhululekile kwaye enawuthetha kum nganto yonke.

Enye into enawubangela loo nto kukuba kwa isiXhosa esi lulwimi apha ekungekho lula ukulithetha nolwimi apha ekunamagama ekunzima ukuba angakwazi uba makaguqulelwe esiNgesini. Okanye loo magama ekweso siNgesi kube nzima ukuba angaguqulelwa kuso isiXhosa esi.

Okokuqala umntana oyikwekwe uzawuqala ngochama. Ithi ke loo nto ufuna isiko, imbeleko ke ngokutsho, kwaye akuko lula ukuba angahamba aye esuthwini engakhange enzelwa mbeleko. Ithi loo nto kwa uphila oku kuzawuba nzima ngoba kunamasiko angakhange awenzelwe.

Ngokwentetho yakwaNtu kwaXhosa nangokwesiko lakwaXhosa umfana kuba makakhuphe amaxhego, oomalume bakubo bahambe baye kule ntombazana bayochaza ukuba ngaba baphandliwe kwelaa khaya. Loo nto ke ayihambi yodwa ikhona noko into ehamba nayo. Ithi ke loo nto le le mizi yomibini yakha ubuhlobo, kulapho ke ngoku ngesiNtu sizawukwazi aba bathathene.

Njengamzali kukuthi ke xa umntana ethe waphuma esikolweni abe nazo ii-classes azingenayo zesiXhosa, nalapha endlini xa engekho sesikolweni kuthethwe isiXhosa. Loo nto leyo iza kwenza kube lula uba umntana makazazi zozibini ezi lwimi.

Linxeba elingapheliyo kakhulu elo. Ngonyaka ka-twenty nineteen apho saye sabelwa iibhokhwe ezingamashumi amabini anesixhenxe. Kunanamhlanje andikaxoli, intliziyo isebuhlungu.

Anoncedwa ngokuba kwa ngoku esese suthwini ibe yinto ayifundiswayo eyoba ngaba eli nqanaba nizawungena kulo lobukrwala liyadlula kwaye ke indoda yindoda ngokwezenzo zayo. Hayi ngokuhamba idoda ezitratweni, ifune uhlaba amanye amadoda.

Singasilondoloza ngokuba sifundiswe kuzo zonke izikolo zabantu abantsundu kwaye nalapha kwezonxibelelwano kumakhasi ezonxibelelwano sisetyenziswe kakhulu nakoonomathotholo nakumaphepha. Loo nto leyo ingenza noko sigcineke isiXhosa sethu.

Ndisakhumbula nanamhlanje kwakungo-twenty sixteen kwisingcwabo endandiye kuso apho khona kwaye kwalwa abefundisi, besilwa bebanga ukuba ngomphi ozawuqala, ingomphi ozawugqibelisa. Yayingowona mbono wawumbi lowo.

Khumbula kaloku apha kwaXhosa umntwana oyintombi ilifa lakhe lisemzini. Ngokunjalo ke kulula uba masibuyele Embo ngoba kakade kakade umfana yintsika yekhaya.

Umtshato wesiNtu endakhe ndaya kuwo wawumhle kakhulu. Ndathanda isinxibo, iingoma zesiNtu ezaziculwa apho, kuyiyizelwa kumnandi kuyiloo nto.